Eyona indlela imangazayo ebekhe ndayiva yokwehlisa umzimba engakholelekiyo kukuba unciphise indlela yokutya, usele amanzi phambi kokuba utye kakhulu. Ungaseli ude uhluthe, iglasi nje inye yamanzi phambi kokuba utye ukwenzele ukutya kufike kukho amanzi esiswini, kukho into ekhoyo esiswini amanzi uza kuhlutha. Kwaye kumele uphunge nje amanzi ashushu abilisiweyo, ufake iilamuni ukuba unazo egadini iilamuni zakho, okanye uwaphunge nje loo manzi eshushu enjalo. Uvuke uzilondoloze.

Ewe, ndicinga ukuba laa mali yanele kuba kaloku ukutya ezikolweni kuyatshintshatshintshwa, akutyiwa nto inye. Kwaye ezikolweni abafundi bayazitya iziqhamo nemifuno kukutya kwabo abakufumanayo phayana esikolweni.

Kwimeko enje kukuba ndibuze ugqirha ukuba ndingenza ntoni ephayana ekhaya, ndixube ntoni, ngomphi umxube endinowenza ekhayeni ukunyanga ukukhawulelana nokugula komntwana wam lowo ndizawube ndimsile. Okanye nditshintshe isibhedlele ndiye kwesinye esizawube sinamayeza, esikarhulumente kodwa.

Ukuze ndikwazi ukubanceda ngokufanekileyo nangokukhawuleza kukuba ndizame ukuxhumana nomntwana kwaye nam ndizame ukusebenzisa indlela umama awuthi andibone ngayo into endikutshoyo ngaphandle kokundiva. Umzekelo, nam ndizame olu lwimi lwabo lwezandla okanye ndizame ukuthetha ngokucotha ndingakhawulezi ukuze akwazi undibona emlonyeni ukuba ndithini.

Endinokwenza kukuthetha nosapho, nelungu losapho olo lwam, ndimcebise ukuba maluzikhwebule apho kwelo qabane lalo limxhaphazayo okanye kuloo mntu limxhaphazayo. Kwaye limbambise linganyamezeli kuba kaloku liya kubulawa nguloo mntu ulixhaphazayo, okanye ade yena azibulale ngenxa yoxhatshazwa kakhulu, angamelani neso simo eso azobe ejongene naso.

Kwisimo esinje andinakuziva kakubi tu, ndingasuke ndixhase intombi yam leyo kuba kaloku nam ndiyakholelwa kwiinto ezinje. Kwaye ndingumntu womgquba, ndingumntu omnyama. Ndingamxhasa ndizame indlela yokuba ancedakale athathe uhambo lwakhe lentwaso.

Le ngxelo ndicinga ukuba iyinyani kuba kaloku uluntu oluninzi luye lube neentloni luzifihle lakuba nezifo ezinjenge-HIV and AIDS. Kodwa lona luyanyangeka, kufuneka umntu ayamkele kwaye azingce ngaye. iyapheleka nayo, iyaphilisa, iinto zakhona zokuyinyanga ziyaphilisa umntu avuke aphinde abe semandleni. Kwaye akukho sidingo soba ude uwe ungabikho semandleni, qhubeka uyitye kakuhle nje itritimenti yakho.

Kukuba umhlobo wam ndibe khona kuye empilweni yakhe nakwelo xesha azobe ejongene neso simo sakhe. Ndimxhase kwaye ndimcebise kakuhle ukubana le nto iyayekeka lena yokudakumba, umntu uye aphinde abuye abe nguye kwakhona. Ndimxhase senze izinto ezi sithanda ukuzenza, ezi athanda ukuzenza ukuze oluleke abe rayithi nasengqondweni. Naye ndimthathe ndimse nakwezinye abantu abafundileyo abakufundele ukunceda abantu ngokwengqondo.

Eyona nto ingunobangela kule nto yile yokuba amadoda awathandi ukuvelisa intlungu yawo ngaphandle kuba abanye abanintsi baye bayisebenzise njengesixhobo sokuwahlasela. Kwaye amadoda amaninzi akholelwa kwiinto ezinjalo zokuba indoda ayikhali kwaye indoda iyanyamezela. Ngoku iinto ezinje ziye zenzeke, amadoda kube nzima ukuya kugqirha kube ngathi ugqirha uza kuchaza ingxaki yakhe kwabanye abantu, kanti ugqirha yena ukufundele okuyana uyayazi akuvumelekanga. Amadoda wona oyikiswa kukuba iingxaki zabo ziza kwaziwa luluntu lonke xa bexelele ugqirha.

Amanyathelo endinowathatha kukuba ndizame ukuthetha nonyana wam kwaye ndimxhase, ndandule ukumsa kwagqirha abo bafundele ukujongana nabantu abanoxinzelelo ngokwengqondo.

Ndingamcacisela njengeento zokuba kaloku umama ngoku uyagula umdala, udinga uhoyo oko oko. Kwaye thina siyaphangela asinaxesha lakumhoya elaneleyo, yena udinga ukuhoywa kakhulu. Kwaye xa simsa kwikhaya labadala asimlahli nto nje uyohoywa phayana ngabantu abazokwazi umhoya ngcono kunathi, abafundele nezempilo ke bona.

Ha-a akululanga kona, kungakumbi ezilalini. Kubi kakhulu ezilalini ufumana unyango ebusuku, kubi kakhulu. Amathuba okuba ungalufumana unyango mancinci kakhulu ezilalini kuba urhulumente akakuhoyanga ezilalini, ingakumbi ezikwezi ndawo zilapha eMpuma Koloni.

Umsebenzi womzimba uncedisa kakhulu ukuthintela kuba kaloku umzimba uhamba ligazi, igazi liye lihambe umzimba wonke ngokufanelekileyo kuba umzimba wakho uyawusebenzisa kwaye umane uwuphumlisa. Eyona nto ifanekileyo leyo yokuba umzimba uwusebenzise uwulondoloze.

Eli ayilocebo lihle tu eli. Umhlobo wam ndingamcebisa ukubana makayamkele. Makangayi ekliniki esakucinga kuba uya kugula abhubhe, kanti intsholongwane kagawulayo uyaphileka nayo xa usitya amayeza okuyithomalalisa. Ndingamcebisa umnganam ukubana makamane endifowunela okanye ethetha nam xa eza kuya ekliniki. Ndandule ukumkhapha sihambe sobabini umhlobo wam siyokuthatha amayeza okuthomalalisa intsholongwane. Angayi xa kucinge yena, kuba loo nto leyo ibeka ubomi bakhe emngciphekweni kakhulu.

Ezona zinto zincomekayo ezibonayo ndingathi kukubana abantu abaphila nokukhubazeka bancedwa kuqala ekliniki xa beyile kwaye nezibhedlele zakhelwe ukuba nabo bakwazi ukufikelela kuzo, abakhethwa bodwa ecaleni. Nantso into endiyithandayo endiyibonayo isenzeka, kukubana kuqalwa ngabo ekliniki.